Metshameko ya kgaisano e ka tlosa bodutu hobane o tsamaisa nako le gona go sedulola monagano gore o kgone go bereka sentle.

Go nna go na ga metshameko mo megaleng go fokotsa namana gobane re tla be re raloka di-game mo mogaleng mme re ka se be le nako ya go dirisa namana.

Motshameko o o ka o ralokang ke wa chess go ba go na wa Ludo le Casino.

Ke bona go tshameka ka di ileketeroniki go le botoka gobane o tshameka o le kwa gae, o le ko ntlong ga gona gore go ka ba le dintwa.

Metshameko e e tumelego ke ya dikoloi le yona ya dikarata mme go tlhokega gore o be le data gore o kgone go e tshameka metshameko eo.

Ke metshameko ya dikoloi le metshameko ya dikarata mme go tlhokega gore o nne le data.

Go tshameka metshameko o sa o ka nna le bothata ba matlho, nna motshameko o ke o ratang mo inthaneteng ke Ludo.

E tlhoka data gobane ba e dirile gore e tshameke ka data mme ga o sena data o ka se kgone go e tshameka tlamile ba go hotspot-e.

Metshamekong ya mo .

Metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo gobane bogologolo go ne go sena megala go ne go sena le yone thekenoloji e bonako.

Go na le metshameko e mengwe e se go ya maleba, o ka fumana e le gore ba batla gore o duele mme o tshwanetse o seke wa duela gobane o berekisa data ya gago.

Batho ba ko magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka gore magareng ga ba na inthanete, inthanete ya bona e sale ko maemong a fatshe gomme ke ba ka tshameka LUDO ba ka tshameka dikarata ba ka tshameka difatanaga.

Nka bopa motshameko o tla dirang gore batho ba win-e madi, ba win-e tšhelete.

Re ka fokotsa dikotsi ka go beya nako ya motshameko, re ka beya ten minutes mme ka morago ga ten minutes, screen-e se ya tima.

Batshameki ba ba go tshameka ileketeroniki ba ka felela ba ya lebaleng go kitima go na le gore ba lebeletse screen-e 'tsatsi kamoka mme ba ka ya go itshidolola gore monagano o bowe nyana.

Go tshameka ga le go go dira gore bana ba itumele le gone go dira gore bana ba be le maatla, go dira gore bana ba seke ba seleka.

Bana ba rata go tshameka kgati, diketo le mogusha gobane tsone ga ba di raloka ba ikutlwa ba ikutlwa ba thabile.

Ke nagana gore metshameko ya bana e ka dirisiwa go rotloetsa ka go dira di-competition, bana ba tsena di-competition gomme go a tshamekiwa go a win-iwa.

wa tennis o tshamekiwa ke batho ba le babedi.

Motshameko wa go tlola mogala o tshamekiwa ke batho ba bararo mme o mo one o ema mogare a tlola tlola mme ba babedi ba kgati.

Tshwanetse go latela melao efe kapa efe eo e beilwego ge ba tshameka, bagolo bona ga se ba dumelelwa go tshameka le bana gobane ba tla ba ropa.

Batsadi le bakatisi ba ka dira gore go nne le tekatekano mo baneng ka go beya melao, bana ba tshwanetse go latela melao eo.

Kosha ke e nngwe ya metshameko ya setso e ke itseng, ga e sa tshamekiwa thata gobane batho ba le bantsi ga ba sa setso ka gona mokgwa o o.

Motshameko wa setso o ke o ratang ke diketo mme yona o tshamekiwa ka matlapa, le lokela matlapa ka mogare ga mokoti mme wa tshwara letlapa le le tee mme wa rwala a le a mangwe matlapa wa fetsa wa a busetsa ka mo mokoting wa sia le le tee.

Motshameko o bona ba ka go o tshameka ke wa netball gobane o ka wa, wa robega.

Ke gotse ke tshameka motshameko wa mogusha mme ona o tshamekiwa ke batho ba bararo, ba babedi ba tshwara mogusha o mo tee a ba mogare a raloka.